Tipulatifomo ta ku hlalela sport ti tele ngopfu ka makombakule ku na tichanele ta ku fana na va PSL la va hlalelaka kona ivile se ni le ka ti-SABC va ti chela ka SABC 1 na le ka SABC 3 minkama yin'wana na le ka SABC 2 se hi swa tiinthanete u nga yi vona ka YouTube live u nga yi vona ka Facebook ya wena u nga yi vona ka Instagram ya wehe swi ya hi ku we u lava ku yi vona kwini na le ka Whatsapp masiku lama va swi add-aadd-e kwalaya va swi katsakatsiwa ku ri u nga swi kota ku vona swilo hi WhatsApp u va landzelela.

Ho landzelela u endla vulavisisi hi swona u landzelela ma-train-elo ya vona matlangelo ku ti masiku ya lama nga ta tlanga hi wo lama train-aku hi wona u ma lavisisi hi vatlangi hi vanhu va koho hinkwavo.

Eya yi va ntlangu lowukulu mhakankulu i matlangelo matirhelo matikhomelo ya vanhu. Loko va tlanga hi matimba va va trainer hi matimba va nga hetelela va va tekile va ya tlanga kule ematikweni man'wana va sungula ku duma se na vona va tifanela na vanhu van'wani lava va tlangaka mitlangu leyi va yi tlangaka laha tikweni va nga duma.

Ni nga hlamula hi ndlela ya vutshila ni nga hlamuli hi pongo ni nga rhasi ni nga gunguleni mi va mi vulavula na vo kahle ni nga tirhisa tindlela to tala leti nga le nawini leti nga ta kota ku ni pfuna ku ri ni basisa vito ra mehe ti nga ta ni pfuna ku ni basisa vito ra mehe swi ya mahlweni vanhu va kota ku yinana ku ni tshemba.

Swi n'wi sungula hi ku simeka mintlhontlho ya security laha va nga ta va sirhelela va kota ku va nga vaviseki va va langutisa va nga vumba milandzu ya tirhiselo swa ti-code of conduct va vekaveka milawu va tirhisa ti-moderation na na switirhisiwa swa ku report-a hi swona ti-reporting .

Ku hungasa wu va bindzu u nga endla swo tala hi wona u nga ya laha u rhandzaka ku hungasela koho u famba na swilo swo karhi leswi va swi rhandzaka u rhanga u okay u rhanga u endla vulavisisi ku ndhawu ya so va rhandza yini ndhawu ya so va rhandza swilo swa njhani u tixavaxavela swilo leswiyani loko u tiyela kwale ku hungaseni stadium swipotsweni i yini u karhi u xavisaxavisa swilo leswiya swa wena loko u ya ku tihungaseni u famba na xitoko xo karhi u ya tixavisela u tiendlela mali ya wena.

U nga wu endla ntirho wa wena wa nkarhi hinkwawo swo fana na le kaya loko u za u sungula ku xavisa u nga pfa u karhi u xavisa kaya. Loko ku fika siku ra ku ya le u hungasaka loko koho u famba na swona u ya xavisa kwale hungasaka koho u xavisela vanhu loko se u ri kaya u xavisa kaya loko va ku hala ku na swin'wana u ya kona u ya xavisa.

Ku koka rinoko ra vanhu u fanele u va u ri munhu wa kota ku hanya na vanhu u ri munhu wa ku ka u nga kwatakwatisi hi xilo xin'wana u ri munhu wa ku hleka na vanhu u ri munhu wa ku kota ku khoma vanhu kahle wa ku hanyeka u hanya na vo kahle wu va tsakisa u nga vi munhu luya ku okay u post- a u u u u endla swilo leswi vavisaka vanhu ka ku endla swilo leswi akaka vanhu kumbe swirho swi tsakisaka vanhu hayi leswi nga ta va vavisa hayi leswi nga ta va pfuxela switlhavi kumbe ti-problem ta vona ta khale.

Tindlela to xavisa swilo swa ku endla hi mavoko ti tele wa endla swilo swa wena u swi xuta swinepe u swi post-a ka tiinthanete u advertiser u u komba vanhu swilo swa wena va komba bindzu ra wena u nga famba u ya switolo swo karhi u ya va kombakomba swilo swa wena loko va swi tsakela va ta xava na kwale ka tiinthanete loyi a swi tsakelaka u ta va va karhi va xava mi karhi mi burisana na vona ku va nga swi kombisa ku yini va tixavaxavela.

tipulatifomo leti to endla mali hi ntirho wo titsakisa i Facebook. Facebook ku endla leswi va swi vitanaka content swi nghenisela mali. Ku post-ela vanhu hambi swa ku hlekisa hambi swa ku aka swi na mali na TikTok u post-a post-a sweswo swi post-aka hambi u va ri ku cinela hambi wo va u post-a swa ku tsakisa na swo swi nghenisa mali yo karhi as long swi nga ku hambani na nawu lowu va wu lavaka swa ku fana na swa nhlambanhlamba swo vanhu vo ka va nga mbalanga hi swo va nga swi laveki va nga ta ku ban mara leswi swin'wana leswo tsakisa vanhu swo cinacina swo yimbelela swa nghenisa mali ka Facebook na TikTok.